Xa abantu abadinga ukuncediswa bangaphangeli abahlala ezidolophini kunokuba kuqokolelwe imali enobancedisa. Abantu abahlala kuloo ndawo babancedise baqokelele imali bayifake emvulophini ukuze bakwazi ukufezekisa izidingo zabo.

Oomakhulu basincede kakhulu ekusifundiseni ukuziphatha, nanjengoko oomakhulu bethu batshate besebancinci thina basincedise kakhulu ekusixhobiseni ngokubaluleka kokufunda nangokubaluleka kokuba ukwazi wena ukuzinakekela ungaxhomekeki emntwini.

Ndandisithi xa ndibuya esikolweni ndive ivumba elimnandi elisuka ekhaya. Ndibaleke ndishiye abangani bam ndibaleke ndiyongena ekhaya. Eli vumba yayiba ngathi kuphekwe inyama okanye kuphekwe ionyoni, itswele. Ngoko ke ibe ngathi ke ngoku eli tswele okanye ndiyazi uba oh na eli tswele lidinyaniswe .

Xa kulungiselelwa umtshato kuye kufuneke uba kube khona imfuyo exhelwayo. Umzekelo, kungaxhelwa inkomo. Ngoko ke amalungu osapho amanye angakhetha wona uba inyama ihambe iyothengwa amanye abe esithi hayi thina sifuna.

Kubalulekile ke kakhulu uba abantwana basazi isiXhosa futhi basazi kakuhle naso kuba kaloku isiXhosa siyimvelaphi yethu. Uzohamba nalo mntwana umse ngaphaya ezidolophini ayofunda esi siNgesi sodwa. Xa ebuya nigoduka akakwazi ukunxulumana kakuhle nabantu abaningqongileyo. Loo nto ke yenze ukuba ashiyeke okanye azive ingathi uyedwa kuloo ndawo xa nigodukile, kanti ke xa esazi isiXhosa kakuhle esazi nesiNgesi kakuhle uyakwazi ukunxibelelana nabo bonke abantu.

Amacebo anokunceda abafundi abangasazi kakuhle isiNgesi yi-code switching. Xa ngaba ufunda into ngesiNgesi uphinde futhi uyithethe ngesiXhosa ukuze nabanye aba bantwana bazive bebandakanyekile eklasini okanye kwisifundo eso.

Okona kutya kwesiNtu endikuthanda kakhulu mna ngumphokoqo.

Okona kutya kwesiNtu endikuthanda kakhulu ngumvubo, umphokoqo uwudibanise namasi. Oku kutya ndiyakuthanda ngoba ungakutya nangeliphi na ixesha le mini, ungakutya ekuseni, ungakutya emini, ukutye ebusuku kuba kuyahluthisa kwaye kumnandi. Akudingi izinto ezininzi kudinga nje izinto ezimbini umphokoqo namasi.

Amashishini asikelwe kubugcisa beentsimbi ukuze enze imali kungenziwa, kungaqinisekiswa ukuba ayaboniswa kuba khona imicimbi apho kuboniswa khona izakhono zabantu abenza amashishini asekelwe kubugcisa beentsimbi ii-market day ngokolwimi lwabelungu. Kwenziwe kuqinisekiswe ukuba abantu abenza iintsimbi bayahamba baya phayana bayabonisa bathengise babeke iitafile bathengise izinto zabo kwaye urhulumente angancedisa ngokuba abaphe imali yokuba la mashishini wabo baqinisekise ukuba afikeleleka kuwo wonke umntu ngokuba ba-advethayiza.

Le ndlela yokwenza izinto andiqondi uba ilungile ngokunokwam kuba kaloku noba singayibeka ngoluphi uhlobo umntwana yena uzohlala umama wakhe engumama wakhe. Uba sizokhohlisa umntwana sithi umama wakho ngumakhulu wakho sizobe siyamqhatha and siyamlahlekisa.